Ayi ezibhedlela zangakithi kukhona nje uhlelo lokuthi uma uke wahlukumezeka uhlukunyezwa umuntu othandana naye ngaleso sikhathi, umuntu ohlekisana naye, ukhone ukuthi ukhulume nabantu laba abasebenza ngemizwa nangey'ngqondo ukuze ukhone ukutholakala nosizo. Futhi kuyakhoneka kanti kuyakhoneka-ke nokuthi bekuxhumanisa nabomthetho ukuz'usizakale ungalokhu nje uhleli ey'ndaweni engayinhle lapho ongajabule khona futhi ohlukunyezwa khona.

La emphakathini wakithi ukuthi kubekhona umuzi owawusha njoba thina siwumphakathi sizam'ukusiza silokhu sicisha kodwa sisebenzisa amabhakede ngoba sasingenawo ukuthi sizokhon'ukucisha kahle amabhakede asikhoni nokufinyelela phezulu endlini ngoba isha ngakho kwagcine-ke kufonelwa isicishamlilo okwakhona nje ukuthi bafike futhi ngesikhathi esiphuthumayo bafike bekhone ukukwazi ukuthi bacishe umlilo njengoba nje thina sasingeke sikhon'ukwenza umsebenzi olungile. Ngakho kwasiza kakhulu nje, kwasiza ney'mpilo zabo kuloyo muzi.

Iy'ndlela ezibhedlela zikahulumeni ezingathuthukisa ngayo ukunakekela abantu besifazane abakhulelwe uwukuthi bakhone ukuqeqesha onesi ukuthi bakhone ukuzwelana nabo labantu besifazane njoba besuke bekhulelwe. Ngoba sike kuzwakale kakhulu ukuthi impela abanal'uzwela kuba nje engazathi bayayenza ngoba benz'umsebenzi wabo ngakho kungafanele bakhone ukuthi bazwelane nabo ukuze bakhone ukubabambisa kule kulesi sigaba njengoba besuke bezobeletha noma beteta.

Onesi uma bekhona befuna ukusiza abantu emakhaya baye basebenzise namaphasi okuzimitha nama nebhulayza ukuze bekhon'ukuthi basize abantu basemakhaya noma basezindaweni ezingenazo izinsiza uma befikile akufani njengoba besuke bezosiza abantu basemadolobheni. Okulula kuba ukuthi basheshe bafike emtholampilo uma kukhon'abakudingayo.

Izinzuzo ezingaba khona ngokusebenzisa amakhambi esintu for izilonda kungaba ukuthi emalini kushibhile ukuthi avele nje agaye agaye.amaqabunga khona ukugcob'iy'londa zakhe Kanti kunokuthi ahambe eye e-clinic ikude mhlampe kungenzeka kukude ngakho kudinga'imali nanokuthi kumele mawuzomtshela awuthenga kuzo. Ngidinga imali kakhulu kanti makuzovela azigayele kulula ey'malini kanti futh'okunye esiza ngokuthi kuyaphuthuma njengoba kukude ukuthi angaphuthuma hlampe aye sbhedlelauma kudingeka usizo ngaleso sikhathi ngakho lokhu mayezicela uyashesha ukuthi athole usizo aludingayo, kanti iy'ngozi kungawukuthi isilonda singaba infected ngoba akusafani ngaleziya zikhathi sekukuningi ukungcola ezweni ngakho kungadingeka masekwenzile masey' eklinikhi.

Angicabangi ukuthi imitholampilo yenza okwanele ukubhekana namacala odlame okobulili noma ukushiselwa ebulilini. Kodwa futhi ngokombono wami angiboni ukuthi yini abangayenza ukuze basize ngoba kubo abantu bafika sebelimele sebedinga lolu usizo oluphuthumayo ukuze balapheke makuthi kuyinto enkulu kakhulu. Izinto ey'kanje kumele y'bhekane namaphoyisa ingalo yomthetho kufanele kube yibona abazam'ukushicilela lendaba leyo noma ekusizeni . Emtholampilo indawo yokuthola usizo mase umonakalo usudalekile. Angiboni ukuthi bengasiza kanjani kulento ekanje.

Abantu kudingeka bafundiswe ngezingozi nazo zonke lezi eziningi. Njengoba nje kwakwenziwa kuqala njengamanje akusekuningi ngathini, akusekho okwenziwayo manje ukuze kufundiswe abantu kudala yonke izinto zazenzeka ukuze kungavezwa koma-television ukuze abantu bakhona ukuthi bazi iy'nkinga ney'ngozi zayo yonke into abangayenza nanokuthi bangaziqaphela kanjani noma bangaziqapha kanjani bona ukuze bengazitholi bese ey'ngozini.

Ama-agency njengabantu bokuphela bazofika kuqala engozini baye baye baqinisekise ukuthi-ke la bantu abalimele bayaluthola usizo oluphuthumayo ngaphambi kokuthi bayofika esibhedlela ukuze bezokhona ukuthi bafike esibhedlela besaphila. Kufanele baqale babanakekele khona lapho esimweni sengozi bakhone ukuthi baba lento yokuthi babe-stable. Ngaphambi kokuthi baye ey'bhedlela, kuye kube khona-ke abazokhona babakhipha ey'motweni njoba befika, imvamisa ukufika bafika kanye namaphoyisa ukuze laba abakuyo ibe indawo ephephile futhi bakhone ukusiza abantu makhona olimele bakhone ukufaka amabhandishi nanokuthi umuntu bemnike usizo oludingekayo ukuze ngalahlekelwa mhlampe igazi nokunye nokunye.

Ukuze izakhamuzi zasemakhaya ikhone ukuthola imishanguzo yabo noma imithi abayidingayo kuyaye kube khona iy'moto ezikhonayo ukuthi ziye njalo ngenyanga, ngingeke ngazi ukuthi ziya kangako kodwa kuyabakhona imoto yokuthi izoya ukuz'abantu bakhona ukuthola izinto zabo imithi yabo izoya useyazi umuntu ukuthi ngosuku oluwukuthi kumele ifike uze uhambe eyolanda izinto zakhe khona lapha endaweni ngoba imoto izoya kubo iphethe yonke imishini eyabantu abaziwayo ukuthi bahlala kuleyo ndawo.

Izikole kungadingeka zizijwayeze noma kube umkhuba ojwayelekile ey'koleni ukuthi kufike abantu bezempilo bezofundisa abafundi ngokuhlela umndeni nanokuthi ucansi olungaphephile lengakulethela ziphi iy'nkinga, okuhlanganis'izifo kanye nokuthola umntwana ungamlindele usemncane futhi ungakakhoni ukumnakekela ukuwunakekela. Futhi ukube kuyakhoneka bebezokhona ukuthi bathathe abafundi noma kakodwa ngonyaka noma kabili ngonyaka, beke beyobona ukuthi uma wenza umndeni ungahlelanga nanokuthi ucansi olungaphephile konke lokhu nezinqumo ey'ngekho kahle zingangibekaphi empilweni kuze abantu bazokhona ukuthi bazibonele bona mathupha ukuthi kufanele bahlele kahle ukuthi kufanele bayazinakekele kangakanani.

Ukulapha nge-steam njengoba nje usuke uzo-steam noma uzohogela izinto lezi ey'ngamakhambi ey'suke zihlanganisiwe ukustima njengoba ngish'ugula umzimba uyaye ushise ngoba kusuke kuyindlela yawo yokuthi ibulale leli gciwane leli esuke likhona. Ngakho mawustima uyakhona ukuthi ushisisa umzimba kahle uvuleke, kugijima igazi lisebenze kahle likhona ukuthi umzimba ukwazi ukulwisana nomkhuhlane lo sokuthi uzama ukungena.

Ukuze ukhone ukucisha umlilo ngendlela ephumelelayo, kudingeka into yokuqala efunekayo kufuneka ukwazi ukuthi usebenze ngaphansi kwephresha. Ukhone ukuba nomoya opholile ukuze ukhon'ukucabanga kahle yonke izinto okumele uzenze ngaleso sikhathi. Nnengoba isimo nje sisuke siphuthuma futhi kuyadingeka ukuthi ukhone ukukhulumisana nabantu osuk'usebenza nabo ukuze nikhone ukuxoxisana noma ukubonisana njengoba nje yonke into yenzek'phuthuma nikhon'ukuzwana ukuze nilwe nalo mlilo lo. Bese kuba-ke i-training noma ukuqeqeshwa enisuken'kutholile ngenkathi nisaqeqeshelwa ukwenza lo msebenzi futhi umlilo ucishwa uqala kuphi, uqale zansi noma uqala phezulu nanokuthi uqal'bhekukuthi khona abantu abakhona yini kuleyondlu mawukuthi yini ngaphambi kokuba nje uthele ngepayipi ngoba ipayipi linamanzi anephresha enkulu.